Sele ngibonile bona iintjalo zami zirhurhulwe mamanzi weenkhukhula, ngingakhulumisana nebehlangano ebhadela itjhorensi lapho bazakuthatha imininingwana yesehlakalo nofana ihlekelele evele ngenca yeenkhukhula. Sele batlole koke phasi, ngizakuthola iseluleko kibo ngokuya ngokomthetho-kambiso wetjhorensi, ukuze ngifunyane isincephezeliso ngikwazi ukuhlelela isikhathi somnyaka esizako sokutjala. Ngingahlela ngokuthenga ezinye iimbewu ngemali esincephezeliso ngithome ngitjale godu.

Unobangela kukobana abantu nofana abathengi bangathengi isivuno somlimi osesemutjha, kukobana akunasivumelwano sokuthenga kusese nesikhathi esibizwa nge-off take agreement. Abalimi abatjha bavame ukuthoma ukutjala ngaphandle kokukhulumisana nabathengi, abathengi abanengi njengabamilisi bezokudla, ama-miller namarhwebo wezokuthengisa bafumana isivumelwano phakathi kwabo nabalimi kusese nesikhathi ngaphambi kokuthi kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna abantu abanengi bathengisa ngesikhathi esifanako, bese intengo iyehla. Isizathu sesibili kungaba kukuthi kunzima ukufinyelela indawo yakho nofana lapho ulima khona. Nange indawo yakho ikude nama-silo, iindlela zokukhamba zingasi zihle namkha iinkoloyi zingekho, abathengi abavami ukuza kuwe.

ISewula Afrikha, ithenga inyama yekukhu enengi e-Amerikha, ingasi ngombana kubhala amakghono wokukhulisa iinkukhu ekhethwapha, kodwana kungebanga lokuthi abathengisi bekhethwapha babiza khulu. Ikinga ekulu itholakala ezindlekweni zokukhiqiza nasemininingwaneni yezerhwebo. Iindleko zokukhiqiza ziphezulu khulu ekhethwapha. Kokuthoma, ukudla kweenkukhu kuyabiza khulu, lokho kwenza ukuthi abalimi basekhayapha bakhiqize ngentengo ephezulu kunezinye iinarha. Kwesibili abakhiqizi base-Amerikha, bathola isizo kurhulumende wabo, abalimi be-Amerikha, abanengi bathola isekelo lezimali kurhulumende. Lokho kwenza bona kube lula ukuthengisa iinkukhu zabo, ngentengo ephasi ngaphandle kokuthi balahlekelwe.

Ukuba nemithetho elawula ukugula kwefuyo, kusiza ngokuvikela ipilo yefuyo, ipilo yabantu kanye nomnotho. Imithetho le iqinisekisa ukuthi abalimi balandela imilayo yokuvimbela ukulawula nokubika izifo ezithinta ifuyo. Ngokunaba kilokhu ivimbela ukusabalala kwezifo. Imithetho le isiza ukuthi izifo ezifana neseenyawo nomlomo singasabalali phakathi kwefuyo, ivikela abafuyi. Ifuyo ephilako itjho imali eqinileko kumfuyi kanye nokudla okwaneleko emphakathini. Igcina ukudla kuphephile ebantwini, imithetho eqinisekisa ukuthi ukudla okufana nenyama, ibisi, amaqanda kuphephile ukudliwa babantu. Kokugcina, yehlisa ukulahleka kwemali, ukusabalala kwezifo kungalimaza umnotho khulu, imithetho le isiza ukuvimbela umonakalo onjalo.

Ukudla okulungele ukudliwa ziimbuzi butjani obutjha, amakhasi ahlaza njengemirorho nekhabitjhi nokhunye okuhlaza. Isiphila, iinthelo njengama habhula, amanzi ahlanzekileko kufanele ahlale akhona. Ukudla okungakafaneli ukudliwa ziimbuzi mazambana angakakelwa, iintjalo ezifana ne-avokhado, itamati, uburotho nofana ukudla okwenziwe babantu, ukudla okunetswayi nofana okonakeleko.

Iye, izimvu zingathola ukugula ngokusela mlambo munye neenkomo ezigulako. Nasi indlela lokho okwenzeka ngayo, ukuthelwa ngamathe, umthundo nofana ubulongwe. Iinkomo ezigulako zingathelela amanzi ngemilwana ebangela izifo, ama-bacteria nofana ama-parasite angaphila ngemanzini, angahlala amalanga nofana iimveke ezinengi, bese abamba nanyana ngisiphi isilwana esisela khona. Izimvu zisela amanzi lawo, zingabamba izifo lula

Ukuze uBusisiwe akhulise ibubulo lakhe leenkukhu msinya, kufuze athome kancani kodwana acabange ngobukhulu. Ngokuthoma ngenani leenkukhu azakwazi ukulipha ukudla, bese akhulise inani ngokuya kwesikhathi. Aphakele iinkukhu ukudla okuhle hayi okunengi, iinkukhu zidinga ukudla okwakha umzimba amavithamini namaminerali. Agcine ukuhlanzeka ukuze avikele izifo, kumele indawo yeenkukhu ihlale ihlanzekile ukuze zingabanjwa zizifo. Athengise ngokuhlakanipha, akhangise eenkundleni zokuthintana, emamakethe wemakhaya neendawo zokudla begodu anikele abathengi isaphulelo kesinye isikhathi. Athintane nabanye abalimi ngokungenela iinqhema neenhlangano zabafuyi, ukuze akwazi ukuthenga nabo izinto ngentengo ephasi ngokuhlanganyela. Azi abathengi bakhe ukuthi bafuna ini bese ahlale kilokho.

Iye, liqiniso bona inyama yekomo edala iqinile ukuyiluma nokuyihlafunya, ngombana imisipha yekomo iyaqina ngokukhamba kwesikhathi. Njengombana ikomo ikhula, imisipha yayo isebenza khulu bese iba namandla. Lokho kwenza inyama yayo ingasathambi msinya begodu kubenzima ukuyihlafunya. Ikomo edala ine-collagen enengi, iinlwana nofana iinkomo ezidala zine collagen enengi, okuyi protein eliqinisa imisipha. Nange inyama yekomo esese yitja iphekwa, i-collagen le ithamba lula, kodwana ekomeni edala kubanzima bese ilumeka budisi begodu ihlafunyeka isikhathi. Amafutha ayatjhuguluka ngokukhamba kwesikhathi, iinkomo ezincani zinamafutha athambileko begodu ancibilika lula nayiphekwako. Ikomo edala inamafutha omileko, okwenza inyama yakhona ingathambi msinya.

Iye, ukuhlalisa iinkomo ndawonye nezinye inyamazana kungazenza zithelelane ngokugula. Lokhu kwenzeka ngombana iinlwana ezihlukeneko, zingaba nezifo nemilwana esabalala ngokuthintana, engena ngemanzini, ekudleni nofana ekhamba emoyeni. Ngokunaba, amanzi nofana ukudla okuhlanganyelwako, kungatheleleka ngemilwana nange iinkomo neenyamazana lezi zidla bezisele ndawonye. Amagulo akghona ukusabalala ngomoya, amanye amagulo anjengesifo seenyawo nomlomo akhamba ngomoya bekasabalale. Ukutjhidelana, iinkomo nezinye iinlwana nazihlala ndawonye amagulo afana neentwala, atheleleka ngokuthintana asabalale msinya, ngombana iinlwana lezi ziyatjhidelana.

Ngithanda itjhakalaka yebhlege, ngombana itholakala lula seyenzelwe futhi, intengo yakhona iphasi kunalokha nawuthenga iinthako ngazinye bese uzenzele ekhaya. Begodu nendlela yokuphila efuna ngihlala ngithola izinto lula begodu ngokurhabako. Ngokunaba ukuthenga itjhakalaka yebhlege kulula begodu konga iskhathi. Ukudla okungebhlegeni kulungele ukudliwa, kesinye isikhathi kudinga ukuphekwa kancani kwaphela, konga isikhathi ebantwini abavamise ukuthatha isikhathi eside ukupheka, kubiza kancani begodu kutholakala lula. Ukudla okungebhlegeni kubiza kancani kunalokha nawuthenga iinthako ngazinye, bese uzenzele ekhaya. Ijayelo nentando yami, ngithanda ukunambitheka nofana ukuzwakala kwetjhakalaka yebhlege, ngombana sengajayela yona nelwazi lokuzenzela ekhaya ukuze inambitheke njengeyebhlege anginalo.

Awa, ipongo nayihlala igula uMsiza akakafaneli ukuyihlaba ayidle ngaphandle kokucabangisisa. Ukudla isilwana esigulako kungaba yingozi epilweni yomuntu, kuya ngokugula nofana isifo esibambe isilwana leso. UMsiza kufanele athintane nodorhodere weenlwana, athole bona ipongo le iguliswa yini, ahlole ngaphambi kokuyihlaba. Ezinye izifo zingadlulela ebantwini nange umuntu adla inyama yesilwana esigulako. Ayilaphe nange kukghonakala, ipongo nofana isilwana esihlala sigula, singalatjhwa ngemithi nemitjhoga efaneleko kulawulwe ukugula nofana sitlhogonyelwe kuhle. Athuthukise ukuphathwa kwepongo le, ngokuqinisekisa ukobana inamanzi ahlanzekileko, ukudla okuhle nendawo ehlanzekileko yokuhlala.